Seo nka se etsang, ho thusa hore batho bohle ba fumane menyetla ya ho tseba ka technology. Ke ho qala pele ka ho ruta, le ho fumana hore batho bohle ba thole thuto ya technology. Moo nka ralang mananeo a thuto, kapa dikopano tse etsang hore batho bohle ba fumane tsebo ya technology. Sena se kenyeletsa ho hlalosetsa disebediswa tsa technology, ho ruta ka dikomporo le ho fana ka ditekanyetso tse thusang ho ba le tsebo e betere. Le hore hobe le dikopano moo re tlang ho ruta batho ka tsebo ya technology. Ke a leboha.

Ee, e teng ntho e ileng ya mmakatsa ho temo. Temo tsatsing la kajeno, matsatsing a kajeno ho sebediswa technology. E nngwe e ileng ya mmakatsa ke technology ya di-drones, ho temo. Hona di-drones di sebediswa ho lekola maemo a mobu, le ho lekola hore ho nka dinepe tsa maemo a dipolasi. Kapa ho fana ka ditshwantsho tsa mapolasi tse ka thusang, ho bona ho la dikotsi tse kabang teng. Sena se ka thusa ho fumana ditaba ka potlako le ho eketsa tlhahiso ya teng. Ke sona se ileng sa mmakatsa temong, ya matsatsing a kajeno. Ho sebediswa ha technology, ho temo.

Fynbos tse kang Proteas, Erica, di na le tatso e fapaneng. Empa ka kakaretso di na le tatso e monate, le e kgahlisang. Dimela tsena di ka sebediswa bakeng sa meriana, di thusa ho phedisa mekgwa ya ho fola. Mme di na le dikamano le ho matlafatsa tsa bophelo bo botle. Haholo holo e fokotsa tshwaetso le ho ntlafatsa ho ikwetlisa ho kgotsofatsang. Fynbos e boetse e na le disebediswa tsa ho boloka metsi, le ho ntjhafatsa tsebo.

Pono ya ka ekaba hore, ho fuwa batho ba setjhaba dipolasi. Ho tlaba le molemo, ho tlaba le melemo le mathata. Ka hlakoreng leleng, ho ka thusa batho ba senang menyetla, ho fumana sebaka sa ho jala. Le ho etsa diphumo tsa temo. Ho ntlafatsa bohloki ba dijo, le ho eketsa tlhahiso. Sena se ka thusa batho hore ba fedise bofuma e be le bona, ba ba le mesebetsi ya bona ya ho iphidisa. Le ho ithuta ka tsa temo. Kea leboha.

Ho kgutlisa naha e nkilweng, ho ka ba le thuso ho batho ba sa ba senang sebaka sa ho dula. Haholo holo hona le dipolasi tse ngata tse ka tse ka thusa ho etsa mesebetsi le ho phahamisa bophelo ba setjhaba. Sena se ka thusa ho natsa thuto le monyetla bakeng sa batho ba nang le, ba neng ba lahlehetswe ke sebaka. Le ha hole jwalo, ho tlaba le mathata a ho hloka mekgwa e metle ya ho phetha sena, le ho etsa hore mmuso o be le matla ho fihlela sepheo sena. Ka kakaretso, ena ke mehato e thata haholo, e tla hloka ho etsa di phethoho tsa moralo le ho etsa bonnete ba hore tshebediso ya, ona e tla lebisa ho ntlafatsa ho, ho netefatsa matshwenyeho.

Se neng se tlameile hore ebe se entswe. Ke hore tlametse ho ile hwaba le mekgwa, e etswang ho boloka sebaka kapa ho boloka dipolasi tseo. Pele ho eba le qeto e matla, ho lokela hore ho etswe dipatlisiso le hlahlobo e qadileng ya boemo bo dipolasi tse senyehileng. Ha dipolasi di senyehile, ho tlaba le mathata bakeng sa ho jala le ho hlahisa tlhahiso. Mmuso o lokela ho fana ka tshehetso ho batho ba nang le dipolasi tse senyehileng. Ho ba fa disebediswa tsa ho lokisa dipolasi. Ho ba thusa ka disebediswa tsa temo jwaloka dimela, dijo le disebediswa. Le ho ba ruta ho sebedisa mekgwa e metle ya temo. Ke a leboha.

Ha ke bona di sefate se nang le di tholwana toropong. Ke batla ho dikga. Empa, ke lokela ho kopa ke lokela ho kopa ho monga thepa pele hore ke dumeletsehile na. Hokga di tholwana toropong ho ka ba bonolo haeba ke fumana semelo se nepahetseng. Empa ho ka ba thata, kapa nka se dumellwe haeba difate di le karolong e e sireletsehileng. Kapa hona le melao e kgethilweng e laolang hokga. Ke ka hona ke lokela ho ba hlokolosi le ho ikamahanya le melao e teng toropong. Hore ke se kene mathateng.

Ee, nkile ka leka ho lema meroho jareteng ya ka. Molemo wa hore ebe ke ne ke meroho jareteng ya ka. E ne le hore ketle ke boloke tjhelete ya ka hore ke seke ka reka di-shop-ong. Ka hona ke ne hape ke ne ke iketsetsa dijo, ke thibela bofuma, ka hara ho lelapa la ka. Ho lema jareteng ya hao. Ho boloka tjhelete, ho etsa dijo. Ebile ho o fa boikarabelo bakeng sa ho tseba ka tsa temo.

Ke rata ditlama tse ngata tse sebediswang ho pheha. Ho kenyelletsa rosemary, thyme, le parsley. Ka ha di etsa hore dijo di be monate, le ho eketsa tatso e ikgethang. Ke a di reka, ke di reka mmarakeng.

Ho omisa nama ho ne ho thusa ho eketsa bophelo ba nama, le ho qoba hore e seke ya senyeha nako e telele. Ho omisa nama, ho boetse ho ho thusa batho ba kgale hore ba be le dijo, tsa hoja nako e tlang. Haholo ha ho ne ho sena mathata ao fumana dijo ka potlako kapa, ho ba le ditlhoko tsa ho dula ba ntse ba itokisetsa dijo nako e telele.

Ke nahana hore, phethoho ena e kaba molemo ho ntlafatsa tlhokomelo ya diphoofolo tse hlahang. Ka ha eka thusa ho boloka maemo a tsona, le ho netefatsa hore di fole hantle le ka mokgwa o loketseng. Le ha hole jwalo, ho kaba le mathata ho kaba le mathata a ho laola le ho sebetsa diphoofolo tse ngata ka nepo. Ho hlokahala hore hobe le disebediswa tse nepahetseng le tse sebetsang bakeng sa tlhokomelo ya tsona.

Tlhokeho ya metsi e bohlokwa haholo bakeng sa temo. Ka hona, dihwai di tlameha ho kenya letsoho, ho fumana le ho boloka metsi ka mekgwa e metle. Ho sebedisa mekgwa ya ho nosetsa ka mokgwa o nepahetseng jwaloka trip eradication. Ho ka fokotsa ditshenyehelo le ho boloka metsi. Hape ho ka ba bohlokwa ho lokisa mehlodi ya metsi e jwalo ka ho monya metsi a pula le ho boloka metsi a dimela ka tsela e bolokehileng. Ho boloka metsi ka tsela ena ho thusa ho ntshetsa pele temo le ho sireletsa tikoloho.